Mina ni vona onge ku tlanga mitlangu swa ntshunxa eka vanhu lava va nga na tingana hikuva u tikuma se u ri busy u ri ku vulavuleni, u ri ku tlangeni na vanhu, mi ri ku tlangeleni, u nga ti vonangi na leswaku mi fike njhani ka ku mi tikuma se mi tlangela. Hikuva swi ku boha leswaku i khuluma na vanhu kumbe u tihlanganisa na vanhu.

Ni nga hlamusela nkucetelo wa vona eka mitlangu ya vavasati eAfrika-Dzonga hi ku ri, va tlanga ebolo leyi yo saseka, naswona e ntlangu wa vona wu sasekile leswaku va u nga wu hlalela. Un'wana na un'wana i hlalela Banyana Banyana ekaya ka yena kumbe stadium. Naswona matlangelo ya vona ma sasekile swinene, ni nga hlohletela na vanhu lavo tala lava tsakelaka ku nga va wu tlanga. Vavasati va ku tala a va na vu naveli ku tlanga ebolo kambe xana ni nga va hlohletela.

Ni nga va hlohletela leswaku va aka vunghani hikuva ndzi va byela leswaku eka swa mitlangu, swi na nkoka ku u va na vanghani. Naswona eka swa mitlangu u vuyeriwa hi swilo swa ku tala hi swa tlhelo ta miehleketo, na swa tlhelo swa ku aka miri wa wena. Leswaku u tshama u ri munhu loyi a kalaka a nga na mavabyi.

Ndzi ehleketa onge emali leyi yi nga tirhisiwa eku va na swipanu swin'wana swa bolo. Ebolo hi xona e xipano lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga. Naswona entlangu wa bolo wa olova for munhu un'wana na un'wana leswaku a nga kota ku wu tlanga. Naswona vanhu lavo tala va seketela na ku twisisa ebolo ya milenge.

Mitlangu leyi ni yi tivaka yi nga kona eswikolweni. Ni tiva ebolo ya milenge, ni tiva na yona basketball-i na yona hockey, na chess-i na yin'wana mitlangu. Naswona mi mbala egere leyi ku nga xikipa na xiburukwana na titeki leswaku mi tlanga kahle mi nga vavisani.

Swi na nkoka swinene hikuva wu kota ku dyondza emaendlelo ya vanhu van'wani, naswona mi dyondza e swilo swo tala ngopfu. Hikuva loko u dyondza swa laha Afrika-Dzonga ntsena loko u ematikweni man'wana swa tika leswaku u twisisa matlangelo ya vona. Naswona swi endla leswaku, loko mi hlangana se mi tele u kota ku swi amukela hi xihatla.

A ku na mutlangi loyi ni n'wi tivaka loyi a tlanga khirikhete, hikuva mina ndzi landzelela entlangu wa bolo ya milenge kumbe net ball-i. Entlangu wa khirikhete a ni nga wu landzeleli, na ntlangu wa rugby hi wona lowu ndzi wu landzelelaka. Kambe xana ku ya emahlweni ndzi ta wu landzelela leswaku ndzi ta kota ku tiva evatlangi va kona lava khirikhete va tlangaka laha Afrika-Dzonga.

Entlangu lowu wu nga duma ematikweni man'wana i ntlangu wa wrestling. Naswona a wu nge tsakeriwi hi Afrika-Dzonga hikuva, wu tlanga hi ku pfinyapfinyana. Naswona vanhu va vaviseka eka wona, so ndzi vona onge maAfrika-Dzonga va nge wu tsakeli ngopfu.

Swi na mbuyelo wukulu ngopfu eka ikhonomi ya hina hikuva vanhu va kota ku ya va tixavela mathikithi ya vona, va tlhela va xava na swin'wana na swin'wana swakudya na swa ku nwa leswaku va kota ku hlalela e ntlangu wa bolo. Sweswo swi vuyela e ikhonomi ya hina swinene la Afrika-Dzonga. Nakambe ku va na tinqambi leti ti yaka ti ya tlangela na tona eswitediyamu.

Mitlangu yi antswisa ta tlhelo ra munghana hikuva, loko ku ri na ntlangu a i nge fambi i ri one-i, i vita munghana wa wena leswaku mi famba mi ya hlalela entlangu lowu nga kona mi ri swin'we. Naswona mi kota ku tlangela kahle loko mi ri vambirhi, hikokwalaho mi tshama mi ri vambirhi loko ku ri na mitlangu yo karhi.

Ni nga n'wi hlohletela hikuva ni n'wi byela leswaku mina ndzi endle vanghana naswona ni n'wi byela leswaku ni va endle njhani esitediyamu, loko u kuma leswaku a ni ya hlalela ntlangu wa bolo. Ni nga n'wi byela leswaku u yi endlisa ku yini leswaku i kuma vanghana hi xihatla, na n'wi byela leswaku a tshama a ri ku hlekeni na vanhu naswona a xeweta vanhu lava a nga tshama kusuhana na vona. Evunghani a byi sukeli kule, byi sukela eka ku va u xeweta munhu loyi u nga tshama ekusuhana na wena. Ku suka kwalano mi tikuma se mi bula mi hlekelela swin'we.

Nkarhi lowu mutlangi wa bolo a nga ni tsakisa ngopfu hi loko a howisa ebolo ya yena leyi nga endla leswaku xipano lexi ni nga xi seketelaka xi teka xidlodlo. Naswona swi ve na nkucetelo lowo saseka eka mina ku ri, ni ya emahlweni ni seketela xipano lexiya. Naswona loko xi tlanga, ni kota ku ya ni ya xi seketela hi minkarhi hinkwayo hikuva xi tshama xi ri eku ndzi tsakiseni.

Ku kuma xo xuxa swi nkoka hikuva i kota e kota ku vukhela eka xona ku va kumbe ku va busy hi xona xilo lexiya. Lexi endlaka leswaku loko u kuma leswaku mi na ntshikelelo ya miehleketo mi kota eku kuma eku humula emiehleketweni hikuva mi va mi ri busy mi ri ku xuxeni. ndzi swi hlohletela swinene ku va munhu un'wana na un'wana a tikumela xo xuxa hi xona, hikuva xi endla leswaku vutomi byi va kahle

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko hinkwawo swi khutaza e vantshwa va le Afrika-Dzonga hi tindlela to hambanahambana hikuva hi dyondza hi mindhavuko ya matiko man'wana naswona hi dyondza leswaku vona matirhelo ya vona ma njhani.

E khapu ya misava ya FIFA ya twenty-ten yi vile na mbuyelo wa kahle eka ikhonomi ya hina hikuva ku kote leswaku ku pfuleka e mitirho yo tala naswona vanhu va ku tala va kotile ku va va phikizana le ka eka yona FIFA world cup leyi hi tindlela leti to hambanahambana.

Tipulatifomo letinene to dyondzisa eka inthanete i tipulatifomo to fana na TikTok, Facebook, Instagram na yona e WhatsApp hikuva e WhatsApp wa swi kota leswaku va i pfula e group leswaku swichudeni leswo tala swi kota eku va swi dyondza eka yona naswona swi tlhela swi nyika e mavonelo ya swona.

Mhaka ya mitlangu yi hunguta madzolonga eka xikarhi ka hina hi ndlela leyo hlamarisa swinene hikuva vantshwa lavo tala va rhandza mitlangu naswona yi va endla leswaku ku va va busy hi ku tlanga e mitlangu ya vona naswona swi hi endla leswaku hi tshama swikan'we hi tlhela hi celebrate naswona hi tsaka as vantshwa.

Mitlangu yi pfuna swinene eka ku tiyisa marhambu hikuva munhu i endla swa swa vutiolori naswona i tlhela a tiphina swinene hikokwalaho marhambu ma kota ku tiyelela.

Swi cince e vutomi bya vanhu lava vo tala swinene hikuva a hi tiko leri ri nga na vanhu lavo tala so e vanhu va ku huma ematikweni ya le handle va kota ku va va kuma tipulatifomo to tala leto tiendlela e ma-business ya vona naswona va tlhela va vuyeriwa.

Ndzi ta hlawula hi ku va ni langutele leswaku e mudyondzi wo karhi i na ku tsakela kwihi kumbe i na swikilisi swihi swa koho leswi faneleke for ntlangu wa bolo kumbe e bolo ya mavoko hikokwalaho swi endla leswaku ni kota ku ku khetha e vanhu lava va nga faneleka.

Vurhangeri ndzi vona onge swi fana loko i ri e mudzaberi wa swipanu leswo tala kumbe i ri kaputeni wa swipanu. Mina ndzi tiva murhangeri un'wana ndzi tiva Irvin Khosa ku nga murhangeri wa Orlando Pirates naswona ndzi tlhela ndzi tiva na Bobby Motaung loyi ku nga murhangeri wa xipano xa Kaizer Chiefs.

Switandzhaku leswi nga ta endlekaka eka ikhonomi ya hina i ku ikhonomi ya hina yi ta tlakuka naswona vantshwa va ta kota ku tikumela i mitirho naswona ku na switandzhaku leswo biha hikuva vanhu va ku ta hi le matikweni ya le handle va onha loko va fika lani naswona van'wani a va hakeli e tax leswi endla leswaku loko va suka ematikweni ya le handle va ta endla mabindzu ya vona va kota ku vuyeriwa va nga hakelanga e tax.

Mina ndzi vona onge mfumo wu nga endla leswaku wu veka e mali lembe na lembe yo lunghisa endhawu ya ku tlanga eswikolweni hinkwaswo leswaku swi e ndhawu leyi yo tlanga yi ta tshama yi basile naswona yi ta tshama yi ri kahle.

Loko munhu a lava ku va muleteri wa swa mitlangu ya bolo i fanele na ku va na yena a tlanga e bolo e malembe ndzhaku lama nga hundza naswona i fanele a va a ya a swi dyondzela i ku letela a tlhela a kuma na layisense ya yena leyo letela.

Mitlangu yi pfuna swinene eka mhaka yo endla vanghana eka vana va xikolo hikuva vana van'wani va miyelini naswona va titsakela ku tshama va ri voxe. So loko ku ri na mitlangu ya bolo va ta kota ku va kota ku khuluma na vanghana va vona loko va karhi va ri ku tlangeni. Hi ndlela yeleyo swi aka vuxaka bya vona kutani va tikuma leswaku na loko se va fike emakaya va fika va tlhela va tlanga.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi nga tirhisiwa hi ndlela ya kahle swinene. Swi nga endla leswaku va swi papalatiwa eka ti-social media swa ku mani na mani a kota ku swi vona naswona hambi mitlangu leyi se yi ndlhulile wa kota ku i nga sala i swi vona eka ti-social media naswona e ndhavuko wa hina tanihi maAfrika-Dzonga wu ya mahlweni na vanhu van'wana na van'wana va kota ku va nga nghena ka inthanete va dyondza hi wona e ndhavuko wa hina.

Mina ndzi vona onge evana va fanele va ya va ya va endla mitlangu ya le handle naswona ku tirhisa tinqingho ku va ku ri swilo swa nkarhi lowutsongo hikuva loko va endla mitlangu ya le handle va kota ku va va hlekelela va tlanga tanihi vana naswona swi endla leswaku na vana va ku va na tingana va kota ku va va ti kumela vanghani.

Minjhani eka valandzeleri va mina hinkwavo namuntlha enhlokomhaka ya hina hi ta khuluma hi swa e bolo ya milenge hi vonile e xipano xa Orlando pirates leswaku xi qualify-ile ku ya eka va finals ya tanihi valandzeleri va mina ndzi kombela mi ndzi byela leswaku mi vona onge xipano xa Orlando Pirates xi ta huhisa etibolo ti nga hakeli leswaku va xi kota ku wina xidlodlo.

Eya i ntiyiso leswaku swidakwa hi swona leswi seketelaka ngopfu i mitlangu ya bolo hikuva loko va ri stadium va ri karhi va ri ku vukeleni ka bolo va kota ku tlhela va hungasa hi ku phuza e byalwa naswona va tlhela va byi tirhisa eku celebrate loko xipano xa vana xi humelerile.

Eya awara leyi ndzi nga yi tirhisa hikuva ndzi ya e tlanga e bolo ya mavoko leyi vitaniwaka hi netball hikuva loko ndzi tlanga e netball ndzi vona ina onge ndzi endla na vutiolori naswona na rihanyo ra mina ri va kahle naswona ndzi kota ku va ndzi hlangana na vanhu van'wani hi kota ku va hi ti tlangela hi tlhela hi bula.

Ku tlanga mitlangu ya le ka inthanete naswona swi na mbuyelo wo ka wu nga ri kahle hikuva u nga tikuma i scan-iwile kumbe i nga tikuma i hete e mali ya wena i tlanga e mitlangu yo karhi.

Eya mina ndzi vona onge evana va vumba vunghana swinene hikokwalaho loko va hlangane hi swa mitlangu hikuva hambi u kuma leswaku va hlangane eswikolweni vatsongo mitlangu leyi loko va fika ekaya va tlhela va tlhela va fika va hlangana e futhi va tlhela va tlanga e ntlangu luya khumba leswaku e ntlangu lowu wa va hlanganisa.

Caster Semenya i na nhlohlotelo lowukulu swinene especially eswikolweni hikuva i vana va nghenelela miphikizano ya leswo tsutsuma loko va karhi va vukheta Caster Semenya va hlohloteleka swinene leswaku va ya mahlweni va va na ntlangu lowu wo tsutsuma.

Mitlangu yi hlohlotela e vumunhu swinene etikweni hikuva yi kota ku hlanganisa vanhu hinkwavo la Afrika-Dzonga yi kota ku hlanganisa nxaka hinkwavo ya vanhu eAfrika-Dzonga kumbe i vana hambi vanhu lavakulu.

Ku pfuna vakokwana ku endla e ntanga swi pfuna ngopfu swinene hikuva na vona va tikumela e vanghana lava ringanaka na vona va kota ku bula.

Eya mina ndzi vona onge talenta yi vonakala eka mitlangu ya le xikolweni hikuva exikolweni u kuma leswaku ku va ku ri siku ra ku ku va ku ri na mitlangu so e vana hambi va nga swi lava kumbe va nga swi lavi va nghenelela mitlangu hikokwalaho hi kotaka ku vona leswaku va na tinyiko to karhi.

Ntirho wo ti hungasa wu pfuna swinene eka vunghana bya nkarhi wo leha hikuva swi endla leswaku mi tshama mi ri swin'we mi ya mi ya vukheta e bolo eswitediyamu.

Swilo swo tsakisa leswi ntlawa kumbe minhlangano leswi ndzi tsakelaka u ku hlangana eka swona i ntlangu wa bolo ya milenge yi ndzi tsakisa swinene hikuva loko mi karhi mi ri ku tsutsuma tsutsumeni mi endla swa vutiolori.

Eya a ndzi ta wu tsakela swinene hikuva a ndzi ta kota ku va ndzi dyondza swin'wana naswona a ndzi ta kota ku dyondza ku tiyimela hikuva ikhonomi ya hina yi le khombyeni swinene.

Ku loko ku sunguriwa ku rima swirhapa eswikolweni ku fanele ku dyondzisiwa vana e nkoka wo rima naswona enkoka wa ku va u tibyele swilo swa wena tanihi maAfrika-Dzonga.

Nkoka wa vutiolori eka vantshwa hikuva wu va nyika e rihanyo lero leha naswona byi tlhela byi endla leswaku hi endla vunghana.

Mina ndzi vona onge lexi endlaka leswaku ku rima swirhapa swi ku tshunxa emiehleketweni i ku e swirhapa i swilo swa natural mina ndzi vona onge xin'wana na xin'wana lexi nga tshungulela na ntumbuluko xi ku endla leswaku u tshunxeka emiehleketweni.